N'wana loko a fikisa malembe ya khumembirhi i fanele a sungula ku dyondzisiwa ku sweka hi ku hambanahambana ka swakudya, n'wana loko a ri ni khume wa malembe i nga n'wi dyondzisa ku virisa mati kumbe ku boil-a matandza swo sweka leswo olova, loko n'wana a karhi a kula a khoma malembe ya khumembirhi i nga sungula ku n'wi dyondzisa ku sweka swakudya swo olova u ya u kha u tatisa hi ku ya ka malembe loko ya kha ya famba n'wana a dyondza ku tiyimela leswaku a nga ndlayiwi hi ndlala siku leri manana kumbe tatana kumbe muhlayisi a nga ta va a khomiwe hi mavabyi kumbe swin'wana n'wana wa malembe ya khumembirhi ndzi vona a fanerile ku va a kha a tiva ku ti swekela swakudya.

Leswi swi pfuna leswaku n'wana a kula a ri na vutihlamuleri vana vo kula hi ku endleriwa xin'wana na xin'wana va pfumala vutihlamuleri leswi endla leswaku hambi va ri vakulu va ri na mimiti ya vona va tsandzeka ku ti hlamulela loko ku ri vavanuna va vona vavasati va ri vatirhi hambi ku ri nsati wa yena kambe loko a kule a karhi a dyondzisiwa ku tirha loko a vona n'wansati a nga voni mutirhi i vona munhu ku fana na yena loyi a lavaku ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana loko n'wanuna a khoma hala n'wansati a khoma hala swilo swa olova kambe loko n'wana a kula a nga dyondzisiwangi i kula a nga ri na nawu a nga ri na vutihlamuleri.

Vukreste na ndhavuko i swilo swimbhiri swo hambana van'wani va Vakreste a va endli swilo swa ndhavuko hikuva va ri a swi fambelani na maendlelo ya Vukriste, van'wani va ndhavuko a va endli swilo swa Vukreste va ri swi hambanile na swilo leswi swa vona swa ndhavuko. Vakreste van'wani va yirisiwa ku dya swakudya swo karhi swa ndhavuko, van'wani va swa ndhavuko ku na swilo leswi va nga swi endleki va ku leswi a swi fambelani na ndhavuko wa vona a hi vangani Vakreste lava va phahlaka vakokwana wa vakokwana wa vona hikuva Vukreste bya swi alela sweswo.

Eka ndhavuko wa mina n'wansati na n'wanuna va pfumeleriwa ku burisana hi mhaka ya malovolo ku va na ntsumi ya xinuna na ntsumi ya xisati lava va fambaka va ya eka muti wo karhi laha ka lavaka va nga vona nsati kona va ya va ya vulavurisana na va ndyangu leswaku hi vone n'hwana kwala n'wana wa hina i vonile n'hwana kwalawani loyi a lavaka ku n'wi teka a va nsati. Masiku lama a swi ni yile hikuva n'wanuna na n'wansati va endliwi ku fana va nyikiwa matimba ya ku fana swi endla leswaku swi nga vi na swiyila leswaku vavasati na vona va kota ku burisana hi mhaka ya malovolo.

Ku kula emutini lowukulu swa pfuna ku hanyisana na vanhu, swi dyondzisa ku siyerisana hikuva emimitini leyikulu ku swekiwa swakudya hi poto swi phameriwa ndhawu yin'we ku siyerisaniwa hikuva swi va swi nga ri kona swakudya swa ku phamela mani na mani eka xibye xa yena. Leswi swi endla leswaku vanhu va kota ku hanyisana kahle va tlhela va kota ku hanya hi ku siyerisana, ku phamiwa swakudya swi phameriwa eka dyelo ku tshamiwa hansi ku rendzeriwa dyelo yeleyo ku dyiwa hi ku siyerisana. Leswiwani swi vanga ntwanano swi endla leswaku vanhu va kula va kha va tiva ku siyerisana, ku hanyisana na rirhandzu eka munhu wun'wana.

Ndzi vona leswaku ku vitana catering ku ri xona xo antswa hikuva vanhu va ndyangu va makhelwana va va va tsanile tanihileswi va va ka va weriwe hi khombo kumbe va va va ri eka nkarhi wo tsaka loko ku ri i nkhuvo, ndzi vona swi fanerile ku thola catering leyi yi nga ta va yi langutane na mhaka ya maswekelo yi tlhela yi phamela yi tlhela yi basisa loko va hetini, leswi swi hunguta na ntirho hikuva nkarhi wa nkhuvo kumbe ku weriwa hi nkosi ku va ku ri nkarhi wo tika swinene vanhu va va va karhele.

Vanhu va rhandza ku mbala swimbalo swa manguva lamawa swa ndhavuko a swa ha talangi handle ka loko ku ri na nkhuvo kumbe ku ri n'hweti leyi yi fambisanaka na swa ndhavuko, hi xitalo vanhu va swi mbala loko ku ri na ntirho va yaku ka wona kambe hi siku na siku a swa ha talangi vanhu va mbala mpahla ya ndhavuko ku mbariwa mpahla ya manguva lama.

Ndzi nga n'wi nyika vito ra Ndzalo hikuva Ndzalo swi vula rifuwo kumbe ku va ku na rifuwo, leswi swi vula leswaku rihanyo lerinene swa ku tala swa kahle leswi nga ta ta hi xitalo ku nga va ku ri mali rifuwo kumbe swin'wani swo tala.

N'wana i fane a tiva lomu a humaka kona leswaku a ti tiva ku hi ye mani, i n'wana mani, i huma kwini leswaku a nga tshuki a ti lahla vu yena. Xo sungula lexi a fanaka u tiva xona i ririmi ra manana wa yena na tatana wa yena, leswaku i beburiwe kwini i huma kwini nakona a tiva vakokwa wa vakokwani wa yena. Xinghezi na tin'wani ta tindzimi i ta ti dyondza loko a karhi a kula mara swi na nkoka swinene leswaku n'wana a kula a karhi a tiva tindzimi ra manana wa yena.

Ndza pfumela leswaku vakokwana va nga rhumela rungula eka lava hanyaka va ri endzeni ka sirha, leswi va nga swi endla hi milorho, va nga ta eka wena hi ndlela ya milorho va ku letela leswi va lavaka swona kumbe ku ku nyika rungula leri va lavaku ku ku nyika rona.

Khale ka khaleni vavasati a va nga pfumeleriwi ku yima a mahlweni ka vavanuna kumbe eka nhlengeletano ya tiko va vula mavonelo, kambe masiku lama vavasati va swi kota leswaku va yima mahlweni ka vavanuna kumbe ka khorho kumbe huvo va va nyika mavonelo, va tlhe va nyikiwa na switulu ku va van'we na huvo ya nawu.

Loko ku ri na timbolovo emugangeni wa ka hina loyi a lwisiwaka kumbe wun'wana wa lava va lwaka i ya endhuneni kumbe ehosini a ya tivisa leswaku ku na mhaka yi nga kona huvo yi yingisela matlhelo hinkwawo ya mhaka ivi va langusa leswaku hi wini a nga hoxisa eka vona vambirhi ivi va teka xiboho hi ku ya hi sweswo.

Tikhomba ta xisati hileswaku vavasati va nghena endlwini va dyondzisiwa milawu va tshama kona n'hweti hinkwayo va karhi va dyondzisiwa milawu ya vutomi milawu ya vukati milawu ya ku va nhwanyana a endla n'wansati. Leswiwani swi na nkoka leswaku nhwanyana loko a kula a endla n'wansati a va a dyondzisiwe milawu ya khale ya vakokwana leswaku a kota ku hanya vutomi lebyinene a tiva lomu a humaku kona ku ti kota leswaku a tiva na ndlela leyi a nga ta famba hi yona ku ya a mahlweni.

Tanihi munhu loyi a rhandzaka ku sweka swakudya swo hambanahambana ndzi nga tsala swakudya swa ndhavuko ku fana na muhorhi masonja tihove tshopi na swin'wana swo tala leswi ndzi nga swi tsala leswaku vana va mina na loko va kula va va va karhi va swi tiva leswaku swakudya swa ndhavuko wa hina hi swi sweka njhani na vona va ta hundzisela tirhisipi leti ka vana va vona na vatukulu leswaku ndhavuko wa hina wa swakudya wu nga weli ehansi.

Ku sukela khale na khaleni a makaya ya hina loko ku swekiwa swakudya swo fana na swakudya swa ndhavuko a swi aviwa swi nyikiwa vamakhelwana loko ku swekiwa tihove tihove leti a ti ta phameriwa eka tinjhelo to tala nyana ti yisiwa ka vamakhelwana hi ku hambanahambana ka kona leswi swi komba rirhandzu ni malwandla eka vanhu lava hi hanyaka na vona na vona va endla tano loko va sweka swakudya kumbe va bhaka makhekhe swikonsi ma xinkwa va kota ku va kombisa xerhela swakudya leswi.

Swakudya swa manguva lawa swi na ku hambana na swa ndhavuko hikuva a swi na vuhlayiseki bya rihanyo ku fana na swa khale swakudya swa khale a ku dyiwa swiharhi na tihuku leti bya ti hanyisiwaka ekaya ti fuyiwaka emakaya ti va ti nga tlhaviwanga nchumu kambe swakudya swa manguva lamawani swi va swi cheriwile tikhemikhali to karhi swin'wana swi tatiwile ma chukela swakudya swa manguva lawa tihuku ta kona va ti kurisa hi tinayiti leswi swi endla leswaku swi va swi nga hlayisekanga ku fana na swakudya swa khale kumbe swakudya leswi i ti byalaka kumbe ku ti fuwelaka hi wexe.

Swifambo ematikoxikaya a swi talangi leswi swi endla leswaku vanhu va yima nkarhi wo leha eswitichini nakona mabazi ya famba hi nkarhi loko i ze la i siya hi bazi swa tika nyana ku i kuma xifambo hi xihatla i nga yima nkarhi wo hundza tiawara wa ha yimele xifambo xo ku susa ka ndhawu leyi xi ku yisa eka xin'wana nakona vachayeri va mathekisi va tala ku va na switereko se leswi swi tlhela swi tikisela kambe vakhandziyi na tihakelo ta kona ti va tirhi ehenhla swinene.

Hi ku ya hi ndhavuko vavasati va Vatsonga va mbala van'wamajavuya miceka masandhazi vusenga swibelani kumbe van'wandindani van'wandindani ku nga swibelani leswiya leswintsinini van'wani va swi vitana dovani ku nghena swilemba swibelani leswikulu leswi mbariwaka swi mbariwa na miceka tiyele maduku vusenga na vuhlalu bya le xisutini.

Swifuwo swa mina loko ku ri ndzi na tihuku loko ndzi karhi ndzi phamela tihuku ta mina ndzi nga kota ku ti hlaya hi yin'we yin'we loko ndzi ri na swifuwo swo fana na tihomu loko tihomu ta mina ti huma exivaleni ku ya eku dyeni ndzi nga ti hlaya loko ti huma exivaleni hi yin'we yin'we na madyambu loko ti vuya eku dyeni ndzi fane ndzi fika ndzi ti hlaya ku kota ku ndzi vona leswaku ti vuyile hinkwato eku dyeni ndzi hlaya hi yin'we yin'we loko ti karhi ti nghena exivaleni.

Ndzi nga n'wi byela leswaku swi na nkoka ku tiva laha u humaka kona na swakudya leswi dyiwaka lomu u humaka kona ndhavuko ya hina leswiwani ndzi n'wi byela maswekelo ya swakudya swa ndhavuko wa hina ndzi n'wi dyondzisa ku sweka tihove ku sweka tindluwa ku sweka tshopi ku sweka xiendlahivomu leswaku na yena a ta hindzisa ndhavuko lowani eka vana va yena na vatukulu va yena vatukulu xinguwe leswaku ndhavuko wa hina wu nga weli ehansi wu nga heleli emoyeni va kula va karhi va tiva leswaku va huma kwini.